Xa ukwimeko enzima enjengale yokungafumani inkxaso yeNSFAS kwaye imalimboleko oyifumeneyo inganelenga, kubalulekile kakhulu ukuba ubeke phambili izinto ezisisisekelo eziya kunceda uqhubeke nokufunda ngaphandle kokuphazamiseka. Nazi izinto endicinga uba zibalulekile ukuba uzibeke phambili, imali yesikolo, indawo yokuhlala, ukutya, izixhobo zokufunda. Cinga ngokufuna imali eyongezelelweyo kwizibonelelo ezifana nee-bursaries ezithile, ii-funds okanye imisebenzi yesikolo like part-time njenge-tutoring, library assistance njalo njalo. Qwalasela ukwenza uluhlu lwezinto ezifunekayo ususe ezo zingangxamisekanga.

Ukuba le akhawunti yokonga isivuno esikhulu ifuna idipozithi yokuqala ephezulu kakhulu kunale bendiyilindele, kubalulekile ukuba ndihlale phantsi ndicinge kakuhle phambi kokuba ndithathe isigqibo.

Kulo mzuzu ndingaziva ndiphazamisekile ndixinizekile kwaye ndikhathazekile ukuba i-ATM iginye ikhadi lam ledebhithi. Ingqondo yam ingangenwa ziingcinga ezininzi ngaxeshanye ndizibuza ukuba kutheni le nto yenzekile kwaye ndiyowufumana njani kwakhona umkhondo wokusebenzisa imali yam.

Ndingavuya ukukuncedisa ekuvuleni iakhawunti yokonga imali ithuba elide. Le akhawunti ilungele umntu ofuna ukugcina imali ixesha elide ukuze akwazi ukufumana inzala ephezulu ngokuhamba kwexesha. Le akhawunti isebenza ngolu hlobo, umthengi ubeka imali kwiakhawunti aze angayikhuphi ide ifike ixesha elithile elithenjwe xa kuvulwa iakhawunti. Ngeli xesha imali yakhe iyakhula ngenxa yenqanaba lenzala eliphezulu, le akhawunti ilungile kwizinto ezifana nokugcina imali yomtshato, indlu okanye imali yomhlalaphantsi. Zikhona ke nesohlwayo, kubekho isohlwayo xa umthengi ekhetha ukukhupha imali phambi kokuba kuphele ixesha ebelibekiwe ekuqaleni.

Hayi, abanini mhlaba abenzi mali lula, imali abayifumanayo iza ngemigudu ethile, imingcipheko kunye nokulawula okungapheliyo. Kodwa ukuba izinto zihamba kakuhle banokufumana inzuzo eqinileyo kwixesha elide.

Kuloo meko ndingaziva ndiphoxekile ndididekile kwaye ndixinizekilekile. Ukuthenga i-airtime ngaphandle kokuyifumana nangona imali isusiwe kwiakhawunti yam kunokubangela ukungonwabi okukhulu, ngakumbi xa ndiyidinga ngokungxamisekileyo ukuze ndifowunele umntu okanye ndisebenzise i-intanethi.

Nangona imoto ingonyuki ngexabiso njengotyalomali lwemali, ixabiso layo likwizinto ezingabonakaliyo njengokufikelelela, ukhuseleko, inkonzo kunye nexesha. Abantu bayenza utyalomali ebomini babo hayi imali kuphela, ngoko ke abaninzi bayibona imoto njengokutyhala imali kwindlela yokuphila efanelekileyo etofotofo nengakhathaziyo hayi nje kwii-rands and cents kuphela.

Ukufumana imigaqo miqathango enzima kunokuba luthintelo olukhulu ekwenzeni izigqibo zemali ezinzileyo. Abantu bafuna ukuziva beqinisekile beqonda into abayifaka imali kuyo, kwaye amalungu ezemali kufuneka alwe nzima ukwenza ulwimi lwemali lufikeleleke, lucace lube nolwazi olungabandakanyi bantu. Kuba imali lixesha, lixabiso kwaye lixesha elizayo, kufuneka siqonde into esityalayo.